Xo sungula ndzi nga n'wi vutisa swa ku yena u endla njhani swa ku vanhu va yena va hlayiseka kambe xin'wani xa koho lexi ni nga ta n'wi vutisa xona hileswaku yena loko a ri kwalani tanihi muchayeri i titwa njhani hikuva muchayeri ene xin'wani xa koho yena a nga ni hlohlotela swa ku yini tanihi hi mina muchayeriwa wa xona xihahampfuka xo lexiya.

Mina ndzi na tsakela ku ya etikweni ra Switzerlan loko no va ni nkateko wo huma kwala hi xihahampfhuka hikuva tiko leriya ri rhulile naswona tiko leriya ri ni tindhawu to saseka swinene swa ku ti nga tsakisa wun'wani ni wun'wani xin'wani xa koho i ku hambi ni tshamile ni qavangha hi rona tiko leriya swaku ni nga ri endzela njhani embilwini ya mina ni ti byela swaku siku rin'wani ni ta hetelela hi ku ri endzela hikuva rona ri ni swilo swa ku tsakisa swinene ende ri rhurile.

Swona swi nga vuyerisa ngopfu ka vaakatiko va ka hina hikuva xo sungula ku ta pfuleka mitirho ka vaakatiko va ka hina lani na vona lava nga tshama va ta kota ku kuma mintirho nakambe xin'wani xa kona xi ta hlohlotela vaaki va hina leswaku va ringeta ku xi tirhisa xihahampfhuka hikuva va ta va xi vonela kwalaho kusuhi a swi nge fani no swivonelakule kambe va ta navela ku xi khandziya na vona hikuva va xi vonela ekusuhi hi ndlela yeleyo swi nga hlohlotela vaakatiko va ka hina.

Tanihi muchayeri wa swihahampfhuka kumbe mutirhi wa xihahampfhuka xa ku sungula a ni ta mu vutisa swa ku yena swa ku vakhandziyi va yena va va va hlayisekile i swi makisa ku yini nakambe swona va va swi endlisa ku yini kwala ka xihahampfhuka hinkwaswo swilo ni xin'wani xa ko swa ku ku fikela ka ndhawu leyi hi yaka ka yona va endla njhani swa ku hi kota ku fikela kwale.

Mina a ni se na tshama ni ya erivaleni ra swihahampfhuka kambe swona na swivona kumbe na swi ehleketa leswaku rivala ra swihahampfhuka ri na ndhawu leyikulu leswaku swihahampfuka swi ta kuma ndhawu yo yo paka kona naswona ndhawu ya kona ku tikomba ku ri ndhawu leyo saseka swinene ya ku munhu un'wani na un'wani a nga navela ku fikela ka yona ndhawu yeleye hi ku dyondza swin'wani himhaka .

I swihahampfhuka a swi fanelanga swi hlwela hikuva exihahampfhuka loko xi fanele xi ndlula eka tiko ro karhi xi fane xi ri na permit vinyi va tiko va swi tiva leswaku hi nkarhi wa so na so na ku ta ndlhula exihahampfhuka xa kusuka tiko ra kwini xi ya kwini so swihahampfuka a swi fanelanga swi hlwela swi fane swi tirha hi mikarhi leswaku misava yi nga koteki yi affect-eka ka swa mabindzu yi tirha .

Mina ni vona leswaku loko munhu a va eka xihahampfhuka ku fanele ku va ni swilo swo tala swa ku mu rivata swilo swa ku fana na yo thelevhixini swilo swa ku fana na yo foni na wona music swilo leswi swa swi endla swa ku munhu a rivala kambe yena a ti nyiketela eka swona se loko swilo leswi swo va swi ri kona ka xihahampfhuka ni vona nga ku munhu or mina swa kota swa ku ni famba kahle ka mpfhuka wo leha.

Ku swilo swa ku ku va na vhengele swa pfuna swi pfuna ka vanhu lava khandziyaka swihahampfhuka hikuva eku fambeni e ndlala yi kona munhu wa swi lava ku xava u kuma swa ku a ku na vhengele mara swa ku xava i na swo se loko ku ni mavhengele va swi kota swa ku munhu a pfuneka kambe na vona lava va vinyi va vhengele na vo va pfuneka hikuva loko vanhu lava va xava vona va kuma emali leyi va nga ta yi tirhisi na vona va swihahampfuka va ti tatisela e vanhu lava va ta va va nga ta pfuneka va nga ve ni tinkingha.

Mhaka yo tlakuka ka tihakelo ta mabazi yi yi tika swinene hikuva loko ndzi tolovele eku tirhisa mali yo karhi, kambe ndzi ya kuma leswaku mali liya a ka ha ri yona swa tika swinene. Hikuva munhu un'wana na un'wana or vanhu vo tala va tirhisa e budget. U kuma leswaku e budget ya wena yi pfumala yi pfumela leswaku u tirhisa mali leyi a wu tirhisa yona, kambe loko se hi ntsengo wu tlakuka swi endla leswaku budget-i yi onhaka u fanele u sungula hansi. Swilo leswi tikaka swinene.

Swona swi nga ndzi khumba hi ndlela ya le henhla swinene. Hikuva loko entsengo wu tlakuka, u mina ndzi fanele ndzi ta tisa mali eka mali liya a ni ri na yona, eka mali liya a ni ri na plan leswaku ndzi ta tirhisa yona. Ku kuma leswaku mali a yi kona, ndzi fanele ndzi lomba timali. Kumbe ku khwajakhwaja ka mali leyi u a yi fanele yi tirha swin'wana. Mara hikwalaho ko tlakuka ka mali hi xitshuketano, hi fanele eku khwajakhwaja hambi swi tika.

Swivangelo swin'wana hileswaku swilo swa tlakuka siku na siku, ngopfungopfu loko hi swona swi swichelacheriwa movha. Swi fikela swi tlakuka u kuma leswaku e petrol kumbe na yona diesel yi tlakuka, hikwalaho vachayeri u kumbe vinyi va tibazi na vona va va va va khome ku tika. Leswaku a swi koteki ngopfu ku va va tiyimela ka swona swichelacheriwa. Va fanele va tatisa timali leswaku va ta kota eku chelachela na vona swi ta famba kahle.

Vadyuhari a va kumi swihungato eka swo famba swa mani na mani, kambe lava va kumaka swihungato two i vana lavatsongo. Vadyuhari vona a va hunguteriwi hikuva vanhu vachayeri va ti byela leswaku vadyuhari va na yona mali yo hakela, hikuva vona tincqondo ta vona ti kule a ti fani ni vana. Va va va swi tiva leswaku va endla yini, va ya kwini, va ya endla yini. Hayi ku fana na n'wana lontsongo leswaku yena a nga tivi nchumu, yena o famba leswaku u ya kwini a nga swi tivi, u ya endla yini.

Mina tanihileswi ndzi nga yima tlhelo ra mudyondzisi wa modern, ndzi nga n'wi hlamusela leswaku loko hi ta ka mhaka yo xava thikithi ra bazi hi endla hi mukhuva lowu. Munhu u fanele a va na mali yo ringana. Naswona hi mali liya a nga ya a ya xava thikithi eka switolo swin'wana hikuva swona swa xavisa. Nakona na le bazini va xavisa thikithi, kambe lexi nga kona a nga fanelanga hi ku lahla xilipi lexiya xa thikithi i fanele a tshama na xona hi minkarhi hinkwayo.